Hhayi, bekwenziwa-ke utshwala bendabuko kamakhelwane. Abantu ababehamba phambili kwakungomakoti bomndeni asebekhulile, nabo omama nje asebekhulile emphakathini womakhelwane asebekhulile. Lokhu kwenzelwani na? Yingoba kubalulekile ukuthi uma abantu abenza lesi, lesi lolu tshwala besiZulu bendabuko, kufanele kube abantu, umuntu ohlanzekile, kushuthi ongakaze alale nendoda kulolo busuku lolo kwenziwa ngalo utshwala. Okwesibili, akungabi wumuntu oseyinsukwini zakhe ama-period. Okwesithathu, akube-ke umuntu osaziyo nonesandla esihle ekwenzeni utshwala besiZulu. Bayazana-ke bona, kwakuyindawo into le emnandi, kuphume isiZulu esimnandi esikhihliza amagwebu esikhukhumala sijabulisa wonke umuntu ngenxa yokuthi senziwa abantu abahlanzekile.

Ukudlulisela kwamasiko emphakathini neyifundiso kuyinto ebaluleke kakhulu ngoba kukwenza ukuthi kukhule abantu baleyo ndawo, noma bendawo, besigodi bengashintshi isiko lesigodi abakhulele kusona. Yabona uma senza isibonelo ngokushaya ingoma, ukushaya kwengoma noma ungaba ibhinca ube wumZulu, kodwa ukushaywa kwengoma kwaNongoma akufani nokushaya kwengoma Empangeni, akufani nokushaya kwengoma eNquthu kuhlukene. Kubalulekile ukuthi-ke ngesikhathi-ke kwenziwa imicimbi noma abantu behlangene kuyingqungquthela, kubanjwe ingqungquthela, abantu beveze ukubaluleka kwesiko labo, bephinde beveze ukubaluleka kwemikhuba yesigodi, ukuthi senza kanje thina-ke kule sigodi sangakithi senza leli siko lethu, siyisizwe samaZulu.

Imikhuba-ke nemithandazo eyenziwa ngesikhathi kuqanjwa, kuqanjwa noma kuzalwa ingane, leyo indlela ekhombisa ukuzwana nokulekelelana ekukhulisweni komntwana. Ngesikhathi kwenziwa le mithandazo nemikhuba, kusuke kunezipho eyifikayo, kuqanjwe namagama okwenza ukuthi igama-ke libalulekile enganeni ngoba liveza kahle kahle noma umuntu uyalandela igama akuyilona. Igama liyisiphrofetho phekwegama, kumntwana. So, kubalulekile uma uqamba igama, uqambe igama elisho into ethize inganeni noma beyolibiza njalo ngayo, ingane igcina iba yiyo lento oyibiza ngayo. Uma ingane uthi uSiqiniseko noma uMpumelelo njalo uma beyibiza bathi Mpumelelo isuke ibheke empumelelweni yayo yona leyo ngane. So, kubalulekile ukuthi-ke uma kuqanjwa amagama, kube nemikhuba nemicimbi eyenziwayo ukuze ingane igama layo libe igama lesizwe.

Ngicabanga ukuthi , isici engicabanga ukuthi sibaluleke kakhulu ekuthombeni kwamantombazane, isici lesi sokuhlolwa kwezintombi. Uma intombi ihlolwa, ithi ikhula ibingenakho ukuhamba ihaqa imimoya yemizi yabantu, ngoba ukuhamba ukulala nomuntu kusho ukuthi uyahlangana kwenyama nokomphefumulo, okwenza ukuthi amabhadi namashwa ekunamathele. Uthi ufika emzini wakho la uyogana khona, ufike, ufike usuwumuntu uyiwuwa, noma inhlanhla yakho noma amabhadi abantu asekunamathele kuwena, kubaluleke kakhulu-ke futhi. Kanti okunye, emcimbini laphaya yokuthoba kwabantu besifazane, kubalulekile kakhulu kakhulu ukuthi intombazane igqoke ivunule, igqoke iveze ubuyona kanjalo emcimbini, ukuveza isizwe nobuzwe bayo nesiko layo ngokugqoka.

Nomzamo, kubalulekile ukuthi uma uya emshadweni noma emgcagcweni uyogcagca, ugqoke noma wembathe izembhatho zesintu. Lokho kukhombisa ukuyigqaja ngesiko lakho, futhi likwenza wehluke kwabanye omakoti, likwenza uhlonipheke, even nasezidalweni nasezinyanyeni zomndeni, wamukeleke ugqoke izimbatho, njengalokhu isizwe samaZulu sikufune ukuthi sikubekile ukuthi umakoti kumele agqoke isidwaba, afake inyongo, agqoke afake umhlwehlwe, izembatho ngaphezulu zesintu. Lokhu kwenza ukuthi uhlonipheke, uyigqaje, ubonakale, ungabiyiwuwa likamakoti, ungene emzini ubike wamukelwe ngenyongo ngokuphelele.